Go ba le founu yaka ya ntlha go fetogile botshelo jwa me ka tsela e e makatsang. Bophelo bo bile bonolo gobane ke ne ke sa gapeletsega go ya ko mothong ka mmele gore ke mo neye molaetsa. Ne ke topa founu ya ka ke mo romelela molaetsa ka founu, yanong go ba ga ka le phone ya ntlha go dirile bophelo ba ka bo be bonolo.

Thekenoloji e ntle e tlhabologa ka lebelo mme dilo di dintšhwa tse di ka tsietsang di akaretsa tsa maaka tse di kopa madi ka maikaelelo a maaka. Di-call centre tsa bolotsana tse di ibitsang jaaka dibanka, di-link-e tse di romelwang ka SMS-e kana ka e-mail-e go utswa tshedimosetso. Maitemogelo a me, ke kile ka amogela SMS-e e kopang go ntlafatsa account-o ya me ya banka mme e ne e le tsietso, ka kopa thuso kwa bankeng mme ka kgona go itshireletsa.

Ee, sengwe se se sa lebalesegeng ke fa ke bula mogala wa me wa ntlha. Ke ne ka itumela thata ka gonne ke ne ke kgona go ikopanya le batho go tsaya dinepe le go dirisa WhatsApp. Ke ne ka ikutlwa ke ikemetse.

Mo Aforika Borwa ditlhogo tsa dikgang tsa tlhaeletsano tse di itlhomileng kwa pele jaanong di akaretsa MTN e okeditse di poelo ka thirty-three phesente le fa ba lebane le kgogedi mo mmarakeng wa prepaid. Puso e simolotse lenaneo la diphetogo tsa dijithale go tokafatsa ditirelo tsa setšhaba. Go tla e itumetse gore kgetse ya borukutlhi kgatlhanong le MTN mo Iran e ka tsweletsa. Ka kakaretso, di tlhatlhobolo tseno di gatelela seabe sa thekenoloji mo ikonoming, phitlhelelo ya inthanete le diphetogo mo botshelong jwa malatsi otlhe.

Dilo tse di diragadiwang mo thelebišeneng di na le seabe se segolo mo go rotloetseng bosenyi, dipolao le ditiro tse di seng mo molaong. Fa ba na le bagolo ba le ba ditshwantsho tse di nang le pego ya setlhogo go ka ama mogopolo wa bone, ba tsaya ditiro tse o jaaka tse di tlwaelegileng kgotsa tse di amogelegang mo setšhabeng. Se se ka oketsa di tsa dikotsi mo botshelong le di tshireletso ya setšhaba.

Tlhwatlhwa data ya gago ka GB. Sekaseka gore one GB e duelwa bo kae mo package-ing. O tlhokomele gape le tiriso ya gago ya data, nako ya data, a e fela ka letsatsi, dibeke kgotsa kgwedi. Ditlhagiso, lebelela di-promotion-e le dibanka tsa ka theko e e kwa tlase. Sekai fa o reka two Gig ka fifty rand mme e fela mo malatsing a le mararo go ka akanya go tsaya package e e kwa godimo e e nang le boleng bo botoka. Tlhaloganyo ya tiriso ya gago e tlo go thusa go boloka madi.

Diteishene tsa radio tse di tlwaelegileng di ka tswelela di atlega, fa di ka ikamanya le thekenoloji. Le fa di-podcast le di streaming di radio e sa ntse e na le seabe bogolo mo mafelong a go senang inthanete e e nonofileng. Go kopana radio le di dijithale go ka thusa gore di seke tsa emisediwa.

Mmino o fetotse boitlosabodutu ka go dira gore batho ba ikgotsofalele, ba sa ye mafelong a mmino. Ka thekenoloji re ka reetsa mmino online, re o laisa kgotsa re o anamisa ka dipolatefomo tse di jaaka Spotify le YouTube. Seo se dira gore mmino o fitlhelelwe ka bonako, o anamisiwe mo lefatsheng lotlhe bofefo le gore baopedi ba ikemele ba kgone go anamisa mmino wa bona ba sa lekanywa ke dikampane.